Okokuqala ndingathi ndifuna ukuncedisa ndihambe naye soyirhola sobabini inkamnkam yakhe, ukwenzela into yoba ndizothatha isixa esithile sale mali yakhe ndiyisebenzisele ekutyeni, ekuthengeni ukutya, ekuthengeni umbane, ekuthengeni izidingo zendlu. Then ndimnike leyo ayidingayo for ulonwabo lwakhe. Enye ke mhlawumbi kubekho imali etsalwayo kwi-bank account yakhe ezawugcinwa ibe selugcinweni.

Ugogo ndingamncedisa ngohlobo lokuba kuba ndinefowuni ndinomnxeba onealamu ndingambekela ixesha okuthatha amayeza wakhe. Umzekelo, uba uwathatha amayeza ngo-five rhoqo ezintsukwini iya kukhala ialamu ngo-five, asele amayeza wakhe, nokumbhalela isikhumbuzo encwadini.

Emveni kokuba ndimmamele imbilini yakhe ndingacela ukuba ndithathe iinkcukacha zakhe ukwenzela into yokuba azoqhagamshelwana naye, kuzoqhagamshelwana naye ngabaphathi okanye iziphathamandla. Ndingathi ndiyithathe ke le nkcazelo yakhe ndiyise kumphathi wam okanye ndiye kwicandelo lezabo baphazamisekileyo okanye ndimse khona ayofumana uncedo khona phaa.

Akululanga ukuba amadoda akwazi ukuthetha gabalala, athethe phandle ngokuhlukunyezwa ngabafazi ngoba ixesha esiphila kulo sibalindele into yokuba abantu abangootata babe ngabantu abanamandla, babe ngabantu abakwaziyo ukumelana nezimo, nezinto ezibahlelayo emhlabeni. Ngoko ke, ndicinga into yokuba ukuze abe kanti uyakwazi ukumelana nayo okanye ukwazi uyithetha yindlela yakhe yokuba ayithethe ngokuqhula kuba akululanga ukumanyelwa xa umntu ongutata.

Iimpawu zeswekile iinto ezidla ngokuqapheleka kukuba uyahla emzimbeni. Kudla ngokuqapheleka ukuba mhlawumbi uyathanda unxanwa, kuba nomlomo owomileyo. Kuyathanda ukuqapheleka ukuba umchamo mhlawumbi uyanuka uba nevumba eliswiti. Kuthande ukuqapheleka ukuba kusasa kufuneka etyile, ekhawuleze watya, kuhleli nje funeka etyile.

Dade, kubalulekile ukuthatha itritimenti yakho yentsholongwane kagawulayo, ngoba kaloku ukuze ube kanti ufikelela kwesi sigaba ukuso ngoku sokuba kuthiwe ayisabonakali kwigazi lakho, ithi loo nto leyo oko ubuthatha kakuhle iipilisi zakho. Oko ubuzitya kakuhle zade zalungelana nomzimba wakho. Ngoku uba uyaziyeka uyawubuya umva, uyawuchitha lonke ixesha lakho olithathileyo ukuziphilisa, ubuye umva uqale ekuqaleni ukugula kwaye iya kuchaphazela netritimenti yakho leyo. Mhlawumbi ngoku kungafuneka kutshintshwe netritimenti oyithathayo ibe ingabiyiyo le yepilisi eyi-one. Mhlawumbi ngoku kufumanise into yokuba kufuneka uthathe ezi pilisi ezininzi.

Ewe, ukubekwa ibala kwenza kube nzima ukuba abantu bathathe unyango lwe-HIV and AIDS, ngoba kaloku bayathyafa, bayadodobala, babaneentloni, aphele umntu eqonda into yokuba yho! Endaweni yokuba abonwe kungcono azihlalele ekhaya angazufumana ucalucalulo ebantwini, angazufumana ucalucalulo ebahlalini. Ngcono azihlalele phantsi.

Ukwazi ukwenza i-CPR kubaluleke kakhulu ngoba loo nto ingehlisa amathuba wokuba umntu abhubhe ukuba uyakwazi ukuyenza.

Iinkqubo ezikhoyo eluntwini ezikhuthazayo ziyasebenza, nto nje abantu abafuni ukumamela okanye bafunyanwa yile nto ekuthiwa yi-peer pressure. Ulwazi lukhona luphangalele zikhona nezinto zokhusela, idyasi yomkhwenyana, iikhondom ziyafumaneka ezikliniki mahala. I-information iyafumaneka, ziba khona iincwadana eziphumayo. Abantu baye babethwe yi-peer pressure, bangamameli baphele bengenzi ngoko kufanelekileyo. Nakoonomathotholo, nakoomabonakude, inintsi into eyenziwayo.

Ukuba bendikrokrela ukuba ilungu losapho lwam luyaxhatshazwa into yokuqala ebendinokuyenza kukudibana ne-police station, abantu bomthetho, akwazi ukuvula ikheyisi azokwazi ufumana ukhuseleko. Aye nasekliniki emtholampilo, kuzawujongwa ahlolwe ukuba akho monakalo owenzekileyo na. Afumane nohlolo okanye uncedo oluzawumkhuthaza ngokwengqondo.